Ndicinga ukuba ukuvuna umbona kokona kunzima kunokuwutyala ngoba ngexesha lokuvuna ingqele uzube ingekamki kakhulu kwaye xa ugqiba kuwuvuna umbona kumele uphinde uwuthuthe kulaa ndawo ubuwuvumela kuyo, uwuthuthele ezindlini uwukhuphe entsimini. Kuphinde umhlabangula uyaluma, kuzube kukho umhlabangula ngelaa xesha lokuvunwa kombona kwaye umhlabangula uyaluma emzimbeni.

Ukutyala ujongilanga kungabeka ishishini lethu kwindawo entle yokukhula, ukwandisa ingeniso, imveliso kunye nokulungelelanisa neemari eziguqukayo. Le yinzuzo hayi nje, kwaye singenza ioyile okanye sithengise imbewu ukuze ishishini lethu likhule nangakumbi.

Ewe, abantu bakuthi baye babe nokuba nomdla omkhulu kuququzelelo lokwenza iigadi ezixhasa abo bangathathi ntweni kunye neenzame zokuphuhlisa iindawo abahlala kuzo kuba bayazi iziphumo ziluncedo kumntu wonke kwaye baye bakwazi nokufunda ukuzimela umntu ngokunokwakhe xa ethe wathatha inxaxheba kuloo msebenzi wenziwayo. Kuphinde kuye kubekho nenkxaso evelayo kwimibutho ezimeleyo nakunye nakoomasipala.

Ngokokwam ukwazi amazwe athengisa isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika yiNetherlands, i-UK iUnited Kingdom, yiMiddle East, North America yi-India, iChina, iRussia neCanada.

Ubungakanani besivuno buba nefuthe elihle kunye nefuthe elibi kwezolimo. Kuba umzekelo, xa isivuno sithe saba sikhulu sikhokelela kwiingeniso eziphezulu kumlimi, nto leyo ekhuthaza kuqhubekeke imveliso futhi sikwanika amathuba engqesho ngakumbi ngexesha lokuvuna. Ukanti xa sithe saba sincinci nemveliso iye ibe ncinci, ingeniso nayo ibe ncinci kumlimi lowo.

Isityalo esityiwayo endinokuba nomdla wokusityala ngujongilanga. Izinto endizithandayo ngojongilanga kukuba uvelisa ioyile esempilweni, uphucula umhlaba ngoba uneengcambu ezinzulu ezikhulula umhlaba, nto leyo eyenza kube lula ukutyala ezinye izityalo emva koko. Aphinde unika ingeniso elungileyo kwimarike.

Ujongilanga sisityalo esikhula kakuhle kwindawo enelanga kumhlaba ungatyibilikiyo, kulula ukusityala kwaye sinika isivuno esiluncedo. Inkqubo yaso isuka ekutyalweni kwembewu ukuya ekuvunweni phakathi kweentsuku ezingamashumi alithoba ukuya kwekhulu elinamashumi amabini kwaye sinokusetyenziselwa ioyile, ukutya okanye njengemveliso yezilwanyana.

Kusoloko kukho indingeko yemveliso yomoba ngenxa yokuba ishukela iyimfuneko kwiindawo ezininzi zokutya. Ivelisa imveliso eyahlukeneyo kwimizimveliso, isetyenziswa kwimveliso ye-ethanol, ixabiso layo liqhubeka likhula ngenxa yokwanda kwabantu, luxhasa uqoqosho lwamazwe amanintsi.

Njengamfama ndicinga ukuvelisa ujongilanga kunika umfama ingeniso elungileyo, iindleko eziphantsi zokutyala, ukukhula kwiindawo ezahlukeneyo kunye futhi neemarike ezahlukeneyo zokuthengisa. Esi sityalo esizinzileyo nesiphilayo esilungele amafama amancinci kunye namafama amakhulu.

Imeko yomhlaba inefuthe elikhulu kwindlela izityalo ezikhula ngayo kunye nomgangatho wesivuno. Xa umhlaba unohlobo oluhle, unezakhamzimba ezaneleyo, okhupha amanzi kakuhle isityalo sinika iziqhamo ezinkulu ezisemgangathweni ezilungele ukuthengiswa.

Xa kulungiswa umhlaba ukuze kuveliswe iziqhamo ezisemgangathweni kufuneka kuvavanywe umhlaba, kucocwe indawo yokutyala, kulinywe okanye kuvuswe umhlaba, kufakwe umgquba, kwenziwe imigca yokutyala kuze kunkcenkceshelwe phambi kokutyala.

Njengamfama ukulima amahlathi ndikubona kunika ingeniso yexesha elide, kukhusela umhlaba nemo yezulu, kudala imisebenzi kwaye kukwa xhasa nemekobume esempilweni. Ngaphezu koko imveliso yawo isetyenziswa kwicandelo lezokwakha, ukutshisa ukwenziwa kwamaphepha kunye nemveliso yefama.

UMzantsi Afrika unabo oomatshini abathile bokujika uboya kodwa kukho ukunqongophala kweziseko ezaneleyo, inkxasomali kunye namathuba okuba abavelisi amancinci bavelise impahla epheleleyo ekhaya. Kukwakho nesidingo esikhulu sokutyala kwiinkqubo zokuxhasa abavelisi abancinci ukuze babe nako ukuguqula uboya bube yimveliso ethengiswayo kwaye egqithatyiweyo.

Umcelimngeni wokungavuselelwa kwemizimveliso uphakathi kokungabikho kwezimali, izakhono zabasebenzi, ukungazinzi kwezopolitiko kunye nokungahambelani kwezicwangciso zophuhliso loqoqosho. Ezi ngxaki zidala ukuba kube nzima ukuvuselela imizimveliso, ngaloo ndlela kushiywa ithuba lokuphucula uqoqosho kunye nentswelangqesho.

Izityalo ezivunwa ebusika yikhaphetshu, sisipinatshi, umnqathe, ianyanisi, ugaliki, ibrokholi kunye nokholiflawa.

Iziqhamo ezivunwa ehlotyeni yipesika, yipulamu, liapile, zii-grapes. Ze izityalo ibe lizambane, yitumata, ipepile kunye nethanga.

Izityalo ezityalwa ebusika zize zimelane nemozulu yasebusika yikhaphetshu, sisipinatshi, umnqathe, ianyanisi, ibrokholi, ugaliki kunye nekholiflawa.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika yiorenji, yilamuni, yinarityisi, lipere kunye nekiwi.

Izityalo ezingakwaziyo ukumelana nemozulu yasebusika ngumbona, yitumata yipepile, ziimbotyi kunye nezambane.

Iziqhamo ezivuthwa ehlotyeni yipesika, yimango, liapile, zii-grapes.

Izityalo ezingakwaziyo ukumelana nemozulu yasehlotyeni yikholiflawa, yibrokholi, yibhitruthi, yigaliki, yikhaphetshu, sisipinatshi.

Owona mthi ufunwa kakhulu emarikeni ngokubanzi ngumthi weavakhado. Iavokhado ithandwa kakhulu ngenxa yexabiso layo eliphezulu kunye nokuba isempilweni kwaye isetyenziswa kwiindlela ezahlukeneyo zokupheka.